Amadokhumenti adingeka ukuze ufake isicelo semiholo se-UIF-u ifomu abalibiza i-U-nineteen, isithupha sakho, i-ID lakho, bese-ke nephepha eliphuma lapho bowusebenza khona alichaze ukuthi awusasebenzi, umsebenzi uphelile.

Ngake ngalibheka phambilini. Isizathu sokuthi mhlawumbe umuntu afune ukusivula ukukhulisa isikweletu sakho i-score sakho ukuthi sikhule ukuze uma uyofuna esinye isikweletu mhlawumbe semoto bebone ukuthi uthembekile uyakhona ukukhokhela isikweletu sakho.

Umshwalense wemoto ubalulekile kakhulu kakhulukazi kulezinsuku eziphila kuzo ukuthi noma kungayenzakala noma yini emotweni yakho ukwazi ukuthi imoto ivikelekile, ngeke ibe indleko ikulimaze ey'ndlekweni zakho uma uwumuntu.

Isikhathi sokulinda sinomthelelo ekubeni amalunga womndeni asuke sefuna ukuncwaba umuntu wabo, kodwa-ke kulezikhathi esiphila kuzo imshwalense eminingi yabo masingcwabisane seyabacabangela abantu, isheshe iphuthume ilungise amaphepha abo, ukuthi-ke after izinsuku ezimbili uthole ukuthi yonke into silungile.

Mina umbono wami uthi ikhadi lokukweleta ungalithola uma ukwazi ukuy'lawula njengomuntu kanye futhi ukwazi ukulisebenzisa. Kodwa-ke intsha yalezinsuku abantu abaningi bayaxhaphaza. Amakhadi okukweleta, uthola umuntu esekweleta iy'mali eziningi.

Uma senazi ukuthi kukhona umonakalo osenzakele kumele nazise abantu bomshwalense enibhalise kubona umasingcwabisane ukuze basheshe banisize banilekelele ngey'ndleko zomngcwabo.

Kwamele ukhethe umshwalense ozokhona ukuk'vikela wena nomndeni wakho ubheke futhi ungathathi phela umshwalense uqale ubheke kweminye imshwalense bese-ke ukhetha kulo ongcono kunayo yonke imshwalense obuyibhekile, and then-i-ke suthatha isinqumo ukuthi wuphi umshwalense o-right, ozohamba .

Umshwalense wemoto mawuthatha kwamele ubheke ukuthi njengoba kulezinsuku sibhekane nemvula enetha engaqedi ukuthi if-u mhla kwayenzakala ingozi kunethe ingabe lowo mshwalense uzokuvikela na?

Ukulungisa wonke amaphepha amadokhumenti womufi ngokushesha ukuze kthole ukulunga ngesikhathi esisheshayo.

Isinqumo ukufaka isicelo se-UIF-u ngesikhathi sekhefu lokuteta. njengoba ngazo zonke iy'nyanga sidonselwa iy'mali ze-UIF, mawukhulelwa umlungu wakho uyakulungisela amaphepha bese-ke uthatha lawo maphepha uwahambise kwa-UIF ukuze khathi uhleli ekhaya, uhulumeni uzobe ekukhokhela iy'mali zakho.

Uma ukuthi umsebenzi udilizwe emsebenzini bazom'lungisela amaphepha akhe i-U-nineteen, athathe lelophepha ne-ID yakhe nephepha elbhalwe umlungu ukuthi umsebenzi uphelile, ayenalo ngase e-UIF yikho lapho-ke befika bemlungisela. Ngiyakuchazela ukuthi iy'mali zakho zizongena kanjani.

Uma usenkingeni ukuboleka imali e-bank kuyasiza, kodwa-ke kwamele aqaphele iy'ndleko ukuthi lemali ngenyanga uzokhokha malini, aqhathanise namanye amabhange engakathathi leyo-loan.